Ezemidlalo ezikoleni zingaba ngezinsuku ezithile, lokho kunika isikhathi abafundi isikhathi esiningi sokuthi umzimba uphumule, babhekane nezifundo futhi babuye babhekane nezemidlalo ngalezo zinsuku ezikhethekileyo.

Nginomuzwa wenjabulo ngoba ukudweba indawo enhle kusho ukuthi ikhona ikhono lami lizobonakala futhi ukhona umvuzo ngoba baningi abazoyithanda le ndawo enhle engiyidwebayo. Lokho kusho ukuthi ikhono lami ngiyaliveza ngenjabulo.

Lokho kwenziwa ukuthi abantu abaningi sebeyazinakekela futhi bayathanda ukuzivocavoca ngoba ukuhlala ungazivocavoci kudala nezifo. Yingakho bethanda ukubukela noma u-Ronel ebendaba mlonyeni ngoba abantu abaningi kulesi sikhathi bayazivocavoca.

Ukungcebeleka nokuzilibazisa kuyasiza ekuthenini kunciphe ingcindezi, ngoba isikhathi esiningi uthola ukuthi abantu bahlala ndawonye bacabange izinkinga ababhekene nazo, kanti uma bezilibazisa bengcebeleka, bayakhohlwa yizinkinga ababhekene nazo.

Ukuhlanganyela kwezemidlalo kuyasiza ekuzivocavoceni. Lokho kwenza ukuthi izifo ezifana no-BP azikutholi kalula. Namafutha asemzimbeni ayehla, kwenza kube lula ukuthi wenze imisebenzi ofuna ukuyenza ngokushesha ngoba nomzimba ubalula.

Imidlalo ishintshile kakhulu, kodwa ekushintsheni kwayo kukhona okuhle nokubi kwayo. Okuhle ukuthi emidlalweni yamanje uyakwazi ukuthi usebenzise ifoni yakho udlale nabanye abantu abakude, kanti futhi okubi ukuthi uhlala isikhathi eside usefonini kunokuhlanganyela nabantu ubuso nobuso.

Ekuqaleni komdlalo wethu nabangani bami, besingaba nemithetho noma nolohlu lwemibuzo esingayibuzana mayelana neqiniso noma isibindi. Kube nohlu lwemibuzo esikwaziyo ukuthi sonke sizizwa sihloniphekile ngayo, futhi siyajabula sonke.

Ukushintsha umsebenzi wami kungangenza ngijabule kakhulu futhi ngibe nesasasa ngoba nguwumuntu othandayo ukubhaka, futhi lokho kungenza ukuthi ngikwazi ukwenza imadlana eseceleni ngaphandle kwale engihola emsebenzini wami oqondile.

Ukuhluleka kwami ukwenza umsebenzi wokuzilibazisa kungenza ngibe nesasasa elikhulu, ngoba kusukela kwasekuqaleni nguqala ngangingenakho emqondweni ukuthi kungahle kuphumeleleke noma kube nezithiyo endleleni, futhi lezo zithiyo ngangihlelile ukuthi ngizozimisa kanjani noma ngizozigwema kanjani uma ngihlangabezana nazo.

Umdlalo wesintu esasiwudlala ngakithi kwakungugxa. Wawuhlanganisa umphakathi ngoba sizingane ezisakhulayo endaweni sasihlangana ikakhulukazi uma kungamaholidi. Uma ngabe sesiyenzile imisebenzi yasezindlini emakhaya, sakha namanzi, sihlangane sidlale le midlalo. Yayisisiza kakhulu ukuchitha isizungu futhi isisiza sikwazi ukuphilisana nabanye ontanga bethu.

Umsebenzi engingawukhetha kungaba ilo wokusiza abantu abadala ekhaya labadala. Ngingakhetha lo msebenzi ngoba ngiyathanda ukusiza ikakhulukazi abantu abadala. Ngingakhetha wona ngikwazi ukuyobawawashela, ngibaphekele, ngibaklinele noma ngibanakekele nje, noma ngibachithise isizungu. Lokho kuzokwenza nabo bachithe isizungu futhi baqhubeke nosuku.

Ngamenza umngani omusha esikoleni sami esisha. Sasidlala umdlalo wentambo, ingqathu. Lapho ngangisewumfundi omusha esikoleni. Ngadlala umdlalo ngokuseqopheleni eliphezulu. Izingane zangithanda, ilapho-ke engathola khona abangani abasha engangikwazi ukuthi ngidlale nabo noma ngichithe nabo isizungu ngesikhathi sekhefu esikoleni.